Loko ku ri mina ni nga tivisa n'wini wa purasi hi ku hatlisa hi ku n'wi tivisa hileswaku ku na ku byariwa ti-driver hi maphorisa hi swi nga ri nawini va endla swilo leswi hi ku va vona va tiva ku vona i maphorisa kambe a swi le nawini wa xiphorisa.

Mina ni nga ti byalela muroho ya mina hi ku miroho ya swi kota ku khomelela hi ku misava ya Limpopo yi kahle especially na loko ka hi ku hisa swa fambelana ni heta ni ti byalela ma ovhakhado ma mina lama kotaka ku khomelela mati tanihi laha hi mikarhi leyi ku hiseke hambi wo chela mati sweswi ma hatla ma tshwa.

Timanga ta mina ni ta ti byala ntsena hi xixika hi ku hi kona ti nga ta kota ku hanya.

Mo tala maAfrika-Dzonga va na vusweti loko swi ta ka timhaka ta mati mara ku kurisa tihomu ta mina ni nga famba ni ya enambyeni ku ya cela xihlovo leswaku ni kota ku kuma mati ya ku nyika tihomu ta mina ku ti kula ti phephile.

Lexi mina a ndzi ta xi endla i ku ya a nambyeni ni ya lavana na mati or ku cela xihlovo ku kuma mati so that ni ta kota ku nyika tihomu ta mina loko ti nwa mati.

Lexi a ndzi ta xi endla i ku senda papila ka vatirhi va mina leswaku va nga ni tshineleli a kusuhani na mina because a ni titwi kahle ni kombisa hi tindlela hinkwato ta ku twisisa.

Mina loko ni ta va ni vitane nhlengeletano ni nga va byela xo sungula hi ku hlamba munhu a endli ntirho wa yena a basile naswona a xiximi swilo leswi a tirhaka hi swona loko a karhi a senga masi a swi tivi ku masi lama a ma sengaku a ma yi ma ya dya hi yena ntsena na van'wani vanhu va ta dya se lexi a fanele a xi endla i fane a va a ri clean ku ri masi ma ta kota ku va kahle.

Ina, ni ze ni nga senga homu loko u fanele u senga homu u fanele u yi boha milenge ya le ndzhaku u heta u yi boha na u boha timhondzo ta yona na ri mhandzi ra le xikarhi ka xibala leswaku loko u yi senga yi nga ku khambanyisi masi loko wa ha senga.

Loko no va ni ri na vatirhi lava tirhaka ku xavisa tihuku or ku ndla swin'wana vatirhi va mina a va fanelangi ni va xavisela nyama ya tihuku vo karhi va tirha hi tona leswaku mundzuku va nga yivi va kombela kunene so ni va nyika mahala va dya ku ri mundzuku va nga koti ku va va ni yivela va ta endla na ku business ra mina ri sirheleleka loko swi ta ka timali.

Hi swona swa ku loko i byarini u fane u tlhela u vuya u ta cheka ku ri mbewu ya wena yi hlayisekile na hi ku hi xitalo loko u karhi u byala tin'wani ta timbewu a ti fingeneteki hi misava kambe swinyenyana swa swivona se loko wena i ta ku u byarile kambe swinyenyana swi dya mbewu kambe ku tshovela u nga ku voni or u tshovela u tshovela hi ku ntsongo.

Maendlelo ya crop u fanele hi minkarhi hinkwayo u va na ku cheka na ku languta maendlelo ku ri switirhisiwa swa wena swi tshama swi hlayisekile hi mikarhi hinkwayo.

Hi ku twisisa ka mina a swi fanelanga va tirha navusiku, e-e a swi fanelanga hi mhaka ku ri loko va tirha navusiku tanihiloko vatirha hi swimilana na hina hi swin'wana va ta swi kandziya va nga swi voni se a mahetelelweni ni kumeka target leyi ni nga yi target-a ka purasi ra mina yi nga ha vi yona katsongokatsongo ni ta va ni karhi ni wa enkwameni.

E-e, a swi tshamisekanga ku vatirhi vatirha ku karhi ku na mpfula hi ku loko vo tirha ku karhi ku na mpfula tin'wani ta timbewu ti ta khuluka ti ya mila laha a ti nga byariwa vangiki kona hikuva loko mo swi langutisa kahle xo sungula emapurasini ku na tindhawu laha ku byariwaka miroho na tindhawu laha ku byariwaka mimhango se loko no kumeka ni hoxe mbewu ya muroho or liya ya emangweni swi tava swi nga tshamisekanga ka muthori wa mina which means ntirho wa mina ni ta va ndzi karhi ndzi nga wu tivi.

Ku cinca ka maxelo etikweni swi tisa swakudya etikweni hikuva loko maxelo mo tshama ku karhi ku ri maxelo ma wo karhi ku hisa swi endlaka na mati ma pfumaleka na swakudya swi nga kumeki na tihomu ti sungula ku dlaya hi ndlala.

Ka mikarhi leyi hi hanyaka ka yona vatirhi va le mapurasini va na endla vatirha kahle hikwalaho ka ku va na ti-off a va tirhi ti-over time ende naswona va pfumelekile ku ya report-a loko va tikeleka entirhweni naswona emapurasini a ka ha ri na mapurasi ya fly by night.

Ka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona vatirhi va le mapurasini a va koti ku fikelela swilaveko swa vona mara a swi fani na zero na ku va va nga tirhi switsongo leswi va swi kumaka va hanyisa mindyangu ya vona.

Lexi ni faneleke ku xi endla ka vatirhi va mina tanihiloko ni ri muthori wa le mapurasini ni ta va byela hi ta purasi leswi ri fanele ri tirhisa swona naswona va fanele va tirha hi vukheta swinene va nga ti vavisi va nga pfumeleli ku tirhisa mavoko ma vona ma karhi ma huma ngati a va hlambi hi minkarhi hinkwayo va hlamba mavoko va va make sure ku ri leswi va tirhaka hi swona a swi weli hi thyaka kumbe swin'wanyana naswona loko va byala swilo a swi fambi hi ndlela na loko va byala va nga kumi va me loko va heta ku chela timbewu ta vona a va make sure ku ri a yi vonaki hi ku tinyenyani ti nga dya.

E-e, mali leyi va yi holaka i yitsongo swinene mara ntirho lowu va wu tirhaka u wukulu ngopfu ntirho lowu va wu tirhaka wukulu swinene a swi olovi ku chela mavele u heta u tlhava xikomu u rima u heta u make sure ku ri laha u tirhaka kona ku va clean mali leyi va yi holaka i yitsongo swinene onge ti u nga va na ndlela yo karhi ya ku va pfuna.

Eka muthori wa mina a ndzi ta kombela leswaku laha hi tshamaka kona hi va hi ri na va nawu or ma security lava hi langutelaka ku ri nga kumeki hi ta heta tekeriwa swa hina hikuva ha swi tiva ku la mapurasini hi tshama hi ri vanhu vo hambanahambana van'wani va tele ku ta hi tekela swa hina a hi ta kombela ku ri muthori wa hina a hi hlayisa hi minkarhi hinkwayo naswona a hi vekelela na malayithi ya ku hi kota ku vona laha hi fambaka kona inkomu.

Ina, swi fanerile ku va va thola hikuva na vona va lava mintirho naswona lava humaka kona a ma kona mapurasi hi yona mhaka va tile na vona ku ta thola ntirho lowu va wu tivaka.

E-e a swi fanelangi ku va va hola mali leyiwani i yitsongo hi awara a va fanele va tsala twenty five rand ku ya ka forty rand hikuva ntirho lowu va wu tirhaka u wu kulu swinene naswona wu va siya va karhele.

Va fanerile ku kuma masiku yo wisa hikuva na vona va na mindyangu leyi va nga na yona after ntirho.